Leswinene ndzi nga swi endlaka emadorobeni ya ma le kaya, i ku ndzi ngahlambela ematini kumbe ndzi famba ndzi ya vona swiharhi.

U ti lulamisela hi ku rhanga a ti olola a nwa na mati.

Xa hina a hi ri na mitlangu ya ndhavuko. Laha vana a va mbala swimbalo swa vona swa ndhavuko, va ya va ya endla na van'wanyani. Naswona a ku ri na mitlangu leyi va yi vitanaka mitlangu ya bolo ya milenge, na mitlangu ya bolo ya mavoko. Kona a mi mbala, tibuku to koma leswaku va ta kota ku tlanga kahle.

Mintlangu hinkwayo yi fanele ku khomiwa ku fana. Naswona loko mfumo wu tisa mali, vana vo tala va nga sungula hi ku xaveriwa leswi va swi vulaku ti-kit leti va tlangaku hi tona mitlangu leyi. Leswaku loko va ya eku tlangeni va fana na van'wanyana vana va ta kota ku tlanga kahle.

Loko ndzi ri na mavabyi ma chukela leswi swi nga ndzi pfuna leswaku mirhi wa mina wu tshama wu karhi wu ri kahle hikuva loko ndzi karhi ndzi ti olola, ndzi papalata swo tala swo ndzi tshama ndzi ri eku ku hleketeni swo ka swi nga lavekeki ka munhu wa chukela. Na swakudya leswi va ndzi byela swona swi endla leswaku chukela ra mina ri nga gonyi ri ya ehenhla.

Eka xipano xa bolo ya milenge hi na Bafana Bafana, eka xipano xa rugby hi na Springboks, naswona eka xipano xa cricket hi na Proteas.

Ka mintlango swi pfuna leswaku, u nga vi u ri, u karhi u hlasela hi mavabyi yo tala. Swi pfuna na leswaku, mirhi wena wu tshama wu ri na weyiti ya kahle, mirhi wa wena wu ti twa kahle. Swi pfuna na leswaku munhu a va na matimba ya kahle, a kota no goveka kahle.

Mintlango ya sweswi na yona yi na swidyondziso swa kahle kumbe swikombiso swa kahle, hikuva eka ntlangu wa bolo vanhu va ntlangu wun'we fanekele va khomana ku kota ku ri loko va kota ku kora kumbe ku howisa bolo va kota ku wina.

Ndzi tsakela ntlangu lo wa bolo ya milenge hikuva, hi wona wu nga tala ngopfu wu nga tlhela wu duma ngopfu la misaveni ya hina.

Khombo ro tlanga mitlangu hi cellular phone ya wena hileswaku u va u nga ri ku ti ololeni u va u karhi u tirhisa mavoko ya wena na mahlo ntsena, kambe milenge yi va yi nga ri ku endleni ka nchumu hikuva u lo tshama leswi vangelaka mavabyi.

Mimpfuno ya rihanyo ya ku tlanga mitlangu i ku munhu u tshama a ti a ti yimiserile a tlhela a tiyela kahle, mirhi wa yena wu tshama wu ri kahle hikuva wu va wu kha wu tolovele ku tshama wu kha wu wu fambafamba.

A ndzi ta n'wi byela leswaku a nghenelela mitlangu leyi va nge i mitlangu yo tsutsuma hikuva yona a yi lavi swilo swo tala, yo lava u ti tirhisela mandla ma wena u tsutsuma.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka i ntlangu wa Baafana Bafana, Bafana Bafana va tlanga eka ntlangu wa bolo ya milenge. Lexi tsakisaka i ku, va kota ku khumana, hinkwavo va va xilo xin'we loko va ri karhi va tlanga.

Mintlangu ya vavasati a yi tekeriwi enhlokweni laha misaveni, hikuva vanhu va tiva onge vavasati a va koti ku tlanga nchumu.

Ndzi nga va hlohletela ndzi va byela leswaku loko va nga winanga eka nkarhi wa sweswi loko va hluriwile a swi vuli leswaku vona a va koti ku tlanga bolo, vona a va yi emahlweni, va tlanga, leswaku va ta kota ku hlula eka nkarhi lowu taka.

Mintlangu ya kahle i mitlangu leyi vitaniwaka mine craft, hikuva yona yi endla leswaku vana va kota ku vona ku ri miehleketo ya vona yi nga hleketa xilo xo fana na yini.

Ndlela leyi ni ni ti twaka hi yona i ndlela yin'wana no ka ni nga se tshama ni ti twa hi yona hambi ku endleke swa njhani laha misaveni. Ndzi ta twa ndzi tsakile swinene hikuva a hi tlangela a hi tlangela ku hlula, khapu yin'wana ya misava. Ku hlula khapu ya misava i swa nkoka swinene hikuva swi endla leswaku a misaveni mi tiveka hi vanhu lava nga tshama va hlula khapu ya misava, naswona ndzi ti twa ndzi tsakile ku tlula mpimo.

Vanhu vo tala a hi hinkwenu hi nga ta humelela swa tidyondzo kumbe swa xikolo, naswona mitlangu yi hi pfuna leswaku munhu a kota ku va a ri karhi a kota ku ti endlela mali ya yena hi yexe.

Ntlangu wa masiku lawa i mitlangu ya xitumbelelani laha vana va fanela ku va na wun'we loyi a nga ta hlayela ku fika ka nambara yo karhi loko a hlayerile, lavan'wanyani va va tsutsumile va ye ku tumbeleni. Loko luya a hete ku hlayela u ta vula ku ni ta? ivi lavan'wana loko va ku e ivi a tsutsuma loko a loyi a nga ta rhangaka a fika a n'wi kuma, hi yena a nga ta tlhela a ya a ya fila la a nga ta na yena a nga ta fika a hlayela, a ku ni ta .

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u u nhlohletele hi yini leswaku a tlanga ntlangu lowu, naswona loko a ri karhi a tlanga, swi va swi karhi swi n'wi tsakisa lero na mali ya kona yi va ri karhi khomeka yi n'wi tsakisa na?

Ndzi nga va byela leswaku va khomisa sweswo va ya emahlweni va ya va karhi va tlanga kahle va tlhela va winetela.

Maendlele ma muxaka lowu a ma kahle hikuva vana a va kumi nkarhi wo ya va ya tlanga na tintangha ta vona va tiva leswaku ku tlanga ni tintangha ta vona, swi endlisiwa ku yini.

Mina ndzi tsakisiwa hi ntlangu wa xitumbelelana hikuva vana hinkwavo va va hlanganile va ri karhi va tlanga swin'we. Ntlangu lowu ku va ku ri na n'wana wun'we loyi a yimaku a hlayela ti nambara la nga ta tlhela a lava vana lavaya hinkwavo, kambe loyi a nga ta rhanga a n'wi kuma hi yena loyi a nga ta tlhela a ya lava vana van'wanyana loko luya a kume lavaya hikwawo. Wu ndzi tsakisa hikuva va va hlengane hinkwavo va ri va karhi va tlanga swin'we va tsutsumatsutsuma va tlhela va hlekelela.

Ndzi nga tsakela leswaku xikolo xa hina xi va na ntlangu wa bolo ya milenge ya vavanuna ni ya vavasati, hikuva ku na vavasati vo tala lava tlangaka bolo ya milenge kambe a va tekeriwi enhlokweni hi mhaka kuri, vanhu vo tala va nyadza vavasati.

Yi pfuna leswaku va hanya malembe ya ku tala na mimiri ya vona yi tlhela yi tiyela yi va kahle, na mavabyi ma nga tali ku va khomakhoma.

Ina hikuva loko Afrika-Dzonga yi wina, matiko laman'wanyana ma sungula ku yi tekela enhlokweni ma vona leswi hina hi swi vonaka eka tiko ra hina.

leswaku na matiko ma le handle ma kota ku lava ku dyondza ndhavuko wa hina hikuva va va kha va navela na mitlangu ya hina.

Vanhu vo ti nwela byalwa hi vona va seketeli nkulu va xitlangu xa bolo, hikuva loko va ri karhi va nwa byalwa va rhandza ku hungasa hi ku hi ku va va kha va vona yona bolo. Va rhamba na vanhu vo tala vanghana va vona maxaka leswaku va ta va ta vona xitlangu xa bolo swin'we va karhi va ti nwela byalwa. Va tlhela va rhasa leswaku na vanhu lavan'wanyani va swi tiva leswaku vona va va yimela xihi, va fevhela xini xipano kumbe xana ntlangu lowu.

va, va karhi va kula va va va kula va kha va swi tiva leswaku xitlangi xa bolo xi tlangisiwa so, naswona ku na vanhu a ku na vana hinkwavo lava nga ta humelela hi tidyondzo hi swa tibuku, va va ti maloyara na madokodele. Van'wanyani va va va va e switlangi swa bolo, leswi vulaka leswaku loko n'wana a va a kha a lava ku va mutlangi wa bolo u va a kha a suka na swona a ha ri epurasini, u va a khari a tiva leswaku bolo yi tlangisiwa ku yini loko a kha a kula swi n'wi endla na leswaku a va a kha a tiva ngopfu.

Swi nga pfuna leswaku na matiko man'wanyana ma nga swi vona leswaku hina ha ti nyungubyisa hi South Africa ya hina kumbe Afrika-Dzonga ya hina.

Yi vile na yona hikuva matiko laman'wanyani hinkwawo, ma swi vonile leswaku Afrika-Dzonga na yona ya swi kota ku endla leswi na vona a va twa onge kumbexana a hi nge swi koti. Leswi swi endlele leswaku vanhu vo tala va tela ku vona xipano lexi nga wina khapu ya misava.

mina, mina ndzi vona ku nga ri maendlelo ma kahle hikuva vanhu vo tala loko va nwile byalwa va sungula ku va na vuntswaka, va sungula ku va va va sungula ku ba van'wanyana, kumbe va dibela van'wana byalwa kumbe va va rhuketela. Leswo ka swi nga ri ki kahle ende naswona swilo swa swa mitlangu va swi vonela aswitediyamu. Leswi vulaka leswaku va sungula ku ndla leswi va swi ndlaku la ku nga tala vanhu, kusuka tinyimpi kwalaya van'wanyana va nga dlayiwa va karhi va nga onhakangi nchumu va karhi vo ti vonela mitlangu ya vona ya bolo. Vanhu loko va vona byalwa a fanekele loko va vona ntlangu wa bolo a va fanekele va nga nwi byalwa byo tala.

Endla leswaku vanhu vo tala va ya etikweni ra le Qatar la vanhu va ku tala va nga ta fika ku tala le tikweni ra vona, ikhonomi ya vona na yona yi tlakuka, na vaaki van'wanyana va ta va ta ya va ya lava ku tshama kwale, kumbexani swi endla na leswaku vanhu vo tala va va lava ku endzela kwale.

Yi nga tshuka yi vile hikuva vanhu vo tala va yi landzelela swinene leswi vulaka leswaku loko va yi landzelela van'wani va nga va na navelo wa leswaku va yi dyondza va ta kota ku tlanga.

Yi nga kombisa vantshwa va laha Afrika-Dzonga leswaku vanhu vo tala lava nga le tlangaka thenisi i matikoxihandle a va tirhi nchumu handle ko tlanga thenisi kambe va na timali ta vona to tala.

U nga endla eka social media ku fana na ti-Facebook, TikTok, u va u karhi u post-a ti-video, u post-a na swilo vanhu va kha va va ku layikela, u va kha u ti endlela mali ya wena.

Swi endla leswaku vanhu hinkwavo va la Afrika-Dzonga na le matikomambe, va kota ku khomana hinkwavo va dyondza hi tindhavuko ta van'wani vanhu.

Swi nga endla leswaku apartheid yi vuya vanhu vo tala va hlongoriwa kumbexani va endliwa vanhu lava nga mahlonga.

Swi endla leswaku hambi n'wana a kha a nga swi koti swa tidyondzo kambe loko a kota swa mitlangu, hi swona leswi nga ta n'wi endla leswaku a humelela evuton'wini a va na timali ta yena.

Swi na nkoka leswaku va va flexible na loko ko nghena tsotsi kumbe makhamba, va kota leswaku va kota ku ri caca va ri khoma ri nga va hluli.

Leswi swi pfuna vantshwa hikuva va tshama va kha va kota ku ku va va yimekile swinene, marhambu ya vona ya va ya ri kahle, va tlhela va endla leswaku loko swa tidyondzo swi nga endli va kota ku tlanga swa mitlangu.

Ndzi nga sungula ku byeletela vanhu hi wona leswaku ni ta xavisa, loko va ndzi sapota va ndzi vona leswaku ni swi endlisa ku yini.

Ndzi sungula ndzi va practice-isa class hinkwayo leswaku ndzi ta kota ku vona leswaku hi vahi lava swi kotaka, na hi hi vahi lava nga va nga lavaka ku dyondza leswaku na vona va ta swi kota.

Ndzi nga tsalela vanhu lava nge le henhla ku fana na vanhu va mfumo papila leswaku va kota ku ndzi pfuna mina na na xipano xa mina.

Va endla leswaku xipano xexo loko xi ya ku tlangeni xi va xi ri na swakudya, mati, swiambalo, tintangu, tibolo, hinkwaswo leswi swi lavaka leswaku swi ta fika swi wina.

A nga pfuka a baka nimpundzu vana va xikolo va nga za va pfuka leswaku loko va pfuka va famba va suka va xaveterini na van'wanyana lava ya ku emintirhweni magwinya va pfuka va ti dyela wona.

Principal wa xikolo u fanekele ku tsalela papila eka government, a va byela leswaku xikolo xa yena xi pfumala ti-kit ta yini swi tlangiwa swa yini.

Swi endla leswaku na vanhu va dyondza hi tinxaka to hambanahambana. Va navela no dyondza hi tinxaka ta van'wana.

Mina tidyondzo leti ndzi nga ndzi karhi ndzi ti rhandza i tidyondzo ta Maths na tidyondzo ta Biology, Life Sciences. Dyondzo ya Maths yi ni tsakisa hi ku ndzi va ndzi karhi ndzi tiva swa tinambara, kutani Life Sciences yi ni tsakisa hi ku ndzi va ndzi karhi ndzi tiva swa vutomi emirini wa mina na hinkwaswo.

Vana va xikolo va nga tsakela ku tlanga mitlangu ya bolo ku fana mitlangu ya net bolo. Leswi endla leswaku na le tithelevhixini ta vona va va karhi va vona. Vo tala va vona va va ku ri na munhu loyi va lavaka ku ku fana na yena loko va kula, naswona mitlangu loko ku ri ku hi le ka ntlangu wa bolo n'wana waloye a nga tsakela ku tlanga bolo bolo ya milenge, kutani loko ku ri i ntlangu wa Netball, bolo ya mavoko n'wana waloye swi komba ku ri na yena a nga tsakela ku tlanga bolo ya mavoko.

Mina ndzi tsakela mintirho leyo ndzi ti tsakisa ndzi ri nexe, hikuva ku va ku nga ri na swivulavula swo tala. Ndzi va kha ndzi tsaka ndzi ri nexe njhe.

Loko ku ri na munhu loyi a tlangaka bolo a nga tlhela a duma kumbexana a fuma hi swona swo fana na vo Ronaldo na vo Messi. Vana lava swi va phasa rinoko leswaku na vona loko va kula va nga lava ku tlanga ntlangu wa bolo ya milenge.

Wa ha tshamise sweswiyani, a wu engetelelanangi a wu tlhelanga wu hungutana.

Ndzi tsakela ku tlanga ndzi ri ndzexe, hikuva ndzi va ndzi nga ri ndzi nga rhasi na munhu. Vanghana va na swicele va tlhela va endla leswaku nkarhi wun'wanyana va na riphuntiso loko ni ri nexe ndzi va ni ri right.

Yin'wana i ntlangu ya i ntlangu wa bolo ya milenge, vana ngopfungopfu vavasati va wu rhandza ntlangu lowu, na mitlangu yo cina ku na lava cinaka masiku lawa.

Ndzi nga wu posita eka selulafoni eka WhatsApp kumbe eka Facebook, leswaku vanhu hinkwavo lava tirhisaka tifoni va swi vona. Nkarhi wun'wana ndzi nga endla tipostara ndzi famba ndzi karhi ndzi ti-post-a emakaya etipaleni ni le mavhengeleni.

Ntlangu wa wa lowu nga duma a wu dumile a ku ri ntlangu wa bolo ya milenge. Vanhu va hala kaya na vanhu va le tikweni rin'wana a va hlanganile va karhi va phikizana a ku tsakisa swinene.

Ndzi nga swi lulamisa hi ku xavela vana lava tlangaka mitlangu leyi, ti-kit na titeki, naswona ndzi va endlela tigirawundi ta kahle leti nga na tipala to korhela eka tona.

Leswaku vanhu va nga tlangisi va nga tlangisi tintangu ta xikolo leti va ti mbalaka masiku hinkwawo, ti nga ta onhaka. Naswona ti pfuna hi ku va nga fambi hi milenge va tlhaviwa hi mabodhlela titeki ti va ti tiyi ngopfu ti-sola ta kona.

Yi hlohlotelana leswaku vanhu vo tala ku va na siku leri va hlanganaka hi rona va ri karhi va titsakela va tibulela va tlhela va dya swin'we va nwa swin'we.

Wu ndzi pfuna leswaku ndzi ti amukela hi ndlela leyi ndzi nga hi yona ndzi nga lavi ku fana na vanhu van'wanyana.

Mimpfuno yi endla leswaku nkarhi wu va wu karhi wu ti fambela i hlamala riperile. Kambe leswi swo ka swi nga ri kahle i ku ra pela u karhi u ti endlela sweswiya u nga swi tivi leswaku u endla yini hi swona, swi endla leswaku u tshama u tolovela ku tshama u ri wexe.

I ntiyiso hikuva u nga ti byela leswaku u lava ku fikelela kwihi loko u karhi u tlanga bolo ya milenge.

Ndhawu yo fana na N'waMatatani yi tiveka tanihi ntlangu lowu i ya lava tlangaka bolo swinene. Ntlangu wa kona va ri i N'waMatatani High.

Bya munhu hi yexe hikuva u va u nga ri na munhu loyi a nga ta ku byela ku tlangisa leswi na leswi.

Caster Semenya a ri wun'wana lowu na yena loko a karhi a kula a ti byela leswaku loko ndzi kula ndzi lava ku fikelela la. U ti tsonile swilo swo tala swinene leswaku a kota ku va a fikelele laha sweswi a nga fikelela kona.

Khadi, khadi kumbe ku tsutsuma hikuva leswi swi endla leswaku na miri wa wena wu tshama wu ri kahle.

A ndzi ta swi siva hi ku, ku na swilo swimbirhi leswi mina ndzi swi rhandzaka so a ndzi ta tlanga leswin'wana.

Ndzi tsakela ku ya elwandle laha ndzi nga ta fika ndzi tshama dyambu hinkwaro ndzi nga ri na munhu ndzi ri nexe.

Swi endla leswaku ndzi rivalanyana nkarhi wolowo hi leswi ndzi endlekaka evuton'wini bya mina.

u endle xihoxo loko u tlhela u fika eka xiyimo xexo swi endla leswaku u nga ha endli xihoxo xexo hikuva u ta va u dyondzile.